Ukululeka kontombazane efunda amakhono amasha, ukuthi ngingayinikeza ithemba lokuthi yonke into mele ibe nethemba, ukuthi yonke into khona izohamba kahle. Ingabi nama-doubts uma yenza into ethile. Konke kuzoba yimpumelelo, into uma eyenza ayenzisise.

Ngicabanga ukuthi ukushayisana phakathi kwemfundo yesimanje nolwazi lendabuko, akukho sidalo. Ngoba abantu bayabenza ubuZulu bakibo kodwa baqhubeke bafunde ngendlela e-pass, baphumelele bathole iziqu zabo.

Ngicabanga ukuthi lokho into engenziwa ukuthi sonke singabantu kungamele sihloniphane amasiko wethu, nomunye ahloniphe isiko lomunye. Lokho kungenza ukuthi sibe nomthelela omuhle. Akekho ongadinga sebegcina sebebambana ngezandla ngenxa yokuthi lo omunye akahloniphi isiko lo lomunye.

Emphakathini onamasiko amaningi, izinselele eziphakamayo ukuthi abanye bathanda ukugxeka amasiko wabanye abantu. And akekho umuntu onelungelo lokugxeka usiko lomunye umuntu. Yingakho kugcine sekuba nezingxabano ezithize.

Zibamba amathuluzi ezinkundla zokwenza i-communication between umuntu nomuntu, ukuthi konke abantu baya-understand-ana kahle na.

Insizwa izithola phakathi nomkhosi wayo ukuthomba. Imizwelo engase ibe nayo, ukuthi esinkweni ingase yonke into ekukhuleni kwayo, yonke into uzoyifunda kanzima and yonke into, kumele ikwazi ukuthi iyibhalansise kahle ngendlela efanele.

Ngezitayela zomdanso wamaZulu, nendima eziyidlalayo ekuqambiseni amasiko, azi bayazimisele la bantu ngamasiko abo. Bayayithanda imvelaphi yayo. So, izinselelo ezibakhona kuba into eletha obuhle bodwa, hhayi ububi.

Ukufundiswa kwamantombazane asasemancane ukuziphatha, lokho kusiza kakhulu, kuthi uma asekhulile, akwazi ukwenza izinto ngendlela efanele, angayenzi izinto budedengu.

Indima edlalwa izingubo zomdali, zomdabu wakwaZulu ukuthi bavele babukeke bavunule kahle. Yonke into yabo ihambe kahle, kube nezithombe ezinhle. Yonke into nje umuntu uma ayibhekile, ithandeke.

Ukuchaza ukuqonda kokubaluleka kumkhosi kokwethiwa igama lapho umntwana ezalwa, ukuthi ukwethiwa komntwana igama into okuba kubakhona nokuvumelana phakathi kwabazali ababili ukuthi bazombiza ngobani igama, bese bayavumelana.

Ukubikwa kokudla ngesikhathi kunembutha yemindeni kubungazwa umphakathi esikweni lamaZulu, ukubungazwa kosuku olubaluleke ngendlela eyisimanga ebantwini abangamaZulu.

Ukusebenzisana kweqembu la bantu, nokubambisana ekwenzeni ukudla kwendabuko emcimbini wakamakhelwane. Hhayi, babekhona ababehamba phambili. Mara into babehamba phambili ngayo, bona into ababedila nayo utshwala, ukudla into babengazikhathazile ngayo kakhulu.